Ngokokucinga kwam iibhasi noko zinemizila yazo ezithi ziwusekelwe ezindleleni. Kubalulekile ke into yobana isithuthi nesithuthi silandele umzila waso apho bekumele into yoba sihamba khona. Kungenzeka ibe kanti iyawutshintsha umzila kanti iyawutshintshela kwindlela engenawo okanye engenamalungiselelo okokuba ibe kanti yona ihamba kuloo ndawo.

Ndingumntu noko okuthandayo ukukhenketha. Okwalo mzuzu andikabi nalo ilizwe endiqondayo into yoba andinakuthanda ukuya kulo ngoba ndiyakuthanda ukubona iindlela abantu abaphila ngazo kwiindawo ngeendawo.

Ngamanye amaxesha siye ke isithuthuthu sibe nobungozi emntwini. Kuyawufuneka into yobana noko umntakwethu lo akhe athathe nokokuba ziinxaxheba ezithile zokuzifundisa into yobana uza kuziphatha njani xa esenesi sithuthuthu ngoba sikhe siwenze umonakalo kwaye siyakwazi ukuwuthatha umphefumlo, ndinoloyiko.

Ndingathi umcelimngeni kukucoceka kweerenki. Iirenki zethu azicocekanga nangona abantu abanintsi besebenzisa iitekisi kodwa ucoceko alukho, kumdaka kwiirenki zethu kwaye imbi loo nto. Ndingavuya ke uba kungangenelelwa kulo mcelimngeni wokucocwa kweendawo abantu abathi bakhe bachithe nje ithutyana kulo ngoba ukungcoliseka kwendawo kuyakwazi nokutshintsha nje imo yomphefumlo womntu.

Ndingakhetha indlela ehamba ngasekhayeni okanye kwilali yam ukuya edolophini enkulu okanye indlela eza kudlula apha ezikolweni ezi zabantwana, indlela ezawudlala ngasezibhedlele okanye kwiivenkile ezinkulu. Le ndlela ke ndiyikhethiswa kukuba izawube ixakekile. Njengomntu ke oqhuba itekisi loo nto ithetha into yokuba ndizawuba nongeniso olunintsi kolwam ucala. Izawunceda uluntu le ndlela kwaye izawube kanti yindlela ekhuselekileyo nokuba kulula ukuyikhumbula ngoba iqhelekile.

Ukuba ndinganamandla into endinokwazi mhlawumbi ukuyitshintsha ngale ngxaki yeemfazwe zoosoneteksi kukuqweqwedisa urhulumente into yoba akhawuleze aphendule izikhalazo zabo okanye loo mntu bathe babhekisa kuye izikhalazo zabo. Ngoba imfazwe yonootekisi ichaphazela uluntu olunintsi.

Ukumiswa ngamagosa endlela, ukuthathwa kwemoto okanye itekisi leyo nokungoneliseki kwabantu okanye abakhweli aba bakhwele apha eteksini.

Banobuhlobo kakhulu okanye mandithi banobubele. Nditsho nje ngoba bangabantu abakwaziyo ukunceda xa kudingeka uncedo. Bangabantu abakwaziyo ukwakha ubuhlobo nabantu bengingqi okanye nabantu belali yabo abathi babakhwelise. Loo nto ke iye ibonise into yoba aba bantu ngabantu abanobubele.

Mhlawumbi uba bangasebenzisana nezinye iindlela zokuthutha abantu ezifana nooBolt nooUber, ingenza lula loo nto. Bangahleli soloko nje bafuna uba ndlongondlongo kwabanye abantu abanceda abantu ngoba umntu uyazikhethela into yoba ufuna ukukhwela ntoni ngeliphi ixesha.

Ukusetyenziswa koololiwe kuzawunceda apha naphaya ekuthutheni izinto zabantu nokukhawulezisa ukufika kwezinto zabantu. Abantu abazusoloko bejongene neenkonzo ezinye xa befuna ibe kanti banezinto abafuna ukuzithutha.

Ewe ndingamnceda nokokuba ibingengomntu endiqhele ukukhwela naye iteksi bendiza kumnceda. Kaloku xa ungumntu kubalulekile into yoba ube nobuntu. Ukunceda kwakho umntu namhlanje awuyazi into yobana kungakuvulela iingcango phi wena ngengomso okanye ngokutshona kwelanga laloo mini.

Ukuqinisekisa ukhuseleko lwam ndiye ndiqinisekise iinkcukacha ezi zemoto ukuba zizo nezi ndizinikiweyo. Ndiqinisekise into yoba umqhubi lo ndizawuhamba naye, naye nguye na. Ndiyahlala ke apha ngaphambili okanye ngasemva kodwa ndiqinisekise into yobana ndilumkile. Kubantu endisondelelene nabo ndiye ndithumele uhambo olu lwam ekuye kuthiwe ke pha kweza app yi-shared trip. Ndiye ke ndenze i-password okanye ipini ezawukuthi iqinisekise kubaphathi aba beenkqubi ukuba le moto ndiyifunileyo yiyo kwaye ndiyikhwele ngexesha ebelisithini.